Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me, ke di patela le diponelo tse di kgethegileng. Dipilisi tsa mahala tiro ya bafukisi sa pholo mo lapeng, madi a puso dikolo kgotsa mafelo a tlhokomelang bagolo 'tsatsi le letsatsi. Ke raya mafelo a bagodi old age home, fa ditlamelo tse di kgethegileng di seo, ke nagana ba lefapha la pholo le puso di ka simolola ditleliniki tsa bogodi. Lenaneo la diphuthego tsa pholo, diporokoreme tsa boitekanelo jwa maikutlo, le mmele mme ebile ba ba fa le motlakase wa mahala.

go tlhokomelwa ke ba lelapa ke yona tsela e e botoka fa maemo a letlelela. Mme ke bona go le botoka fa ba ka isiwa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, gonne go na le tlhokomelo ya bongaka ya ka gale, go na le polokesego. Di ntlo tsa bagodi di na le tirelo ya letsatsi le letsatsi, dijo, di tshedimosetso, tlhokomelo le boitumelo. Ke bona go le botoka fa ba ka isiwa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi.

Ditumelo tse di tlwaelegileng mo setsong ka ga tlhokomelo ya batsofe ke gore, batsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa ke bana ba bone mo lapeng. Go romela motsadi kwa ntlong ya bagodi go tsewa e le go molatlha, bagodi ke letlotlo la botlhokwa mo lelapeng. Bana ba tshwanetse go duela bopelonomi jwa batsadi ka tlhokomelo ya go kgutla. Boammaaruri mo nakong ya segompieno ke gore, bana ba le bantsi ba nna kgakala le batsadi ba bone. Mme ditshenyegelo tsa botshelo di dira le gore lelapa le palelwe ditlamelo tse di lekaneng go ka tlhokomela mogodi. Bagodi ba bangwe ba na le malwetse a a farologaneng a a kotsi a tlhokang tlhokomelo ya maleba.

Mekgwa ke dilo tse re di dirang letsatsi le letsatsi mo setšhabeng, metlotlo di paka, tiriso ya mafoko fa e le mo go batsofe, tshwaragano le tlotlo. Ditekanyetso ke ditumelo tse re di tshwarang di le boitshegang, jaaka go dumela mo tlotlong, maikarabelo a lelapa le seriti sa mogolo. Go tsofala go tsewa e le kgatelopele e seng go senyega, go tlhokomela mogolo ke maitshwaro a a siameng a setho, kutlobotlhoko le tirisano mmogo. Di bontsha fa o godisitswe ka semelo o na le maitseo le botho.

Seabe sa lelapa mo tlhokomelong ya batsofe ke gore lelapa le lebeletswe go dira tse di latelang, go fa batsofe dijo madi le ntlo. Go nna le bona kgotsa gaufi le bona, go ba tshola ka tlotlo le go tlhokomela botsogo jwa bona. Setso sa Aforika se akaretsa kgopolo ya botho kgotsa ubuntu, seabe sa setšhaba ke go baakanyetsa mafelo a tshegetso go akaretsa batsofe, mo ditiragalong tsa setšhaba. Go ba sireletsa mo tlhokofatsong, bofutsana kana le bodutu, le go ruta setšhaba gore bagodi ba na le seriti, go ya ka ditso sa Setswana, ke gore lelapa ke motheo wa tlhokomelo ya mogolo. Ditso tsa bophirima ba dumela mo go itlhaola e leng independence go lebagantswe thata.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo di le dintsinyana tse di tlamelwang bagodi. Go tshwana le madi a puso le ditleliniki tsa mahala, tse di ba neelang dipilisi tsa mahala. Go na le tiro ya bafokisi ba pholo mo lapeng, e leng ma home based care. Mme go na le matlo a bagodi a tlhokomelang bagodi a e leng old age home.

Mo tikologong ya rona go na le mafelo a tlhokomelo ya bagodi, e leng old age home le center e e leng gore e fa bagodi dijo tsa mahala, ba apeela batsofe le batho ba dikobodikhutshwane 'tsatsi le letsatsi. Mme kwa lefelong la tlhokomelo ya bagodi, ba tsaya motsofe le karata ya gagwe ya madi a puso.

Puso e na le maano a a rulagantsweng go tlhokomela batsofe go tshwana le madi a puso a mogolo. Ma home based care a ba tlisetsang dipilisi fa ba sa kgone go ya ditleliniking, le mafelo a bogodi. Ka fa thulaganyo e ka tokafadiwang ka teng, ke go ka oketsa madi a mogolo, go simolola ditleliniki tse di kgethegileng tsa bagodi. Go aga mafelo a tlhokomelo ya bagodi a le mantsinyana le thulaganyo ya tlhokomelo ya mo gae e e tseneletseng.

E naya bagodi tshegetso ya motheo e tokafatsa boitekanelo, e ntsha bagodi mo bofutsaneng jo bogolo. E ba thusa go tsaya karolo mo botshelong jwa lelapa, e fela e ama boleng jwa matshelo a bona, ka gonne madi a, a kwa tlase thata. Ga e ya oketsega le ditlhwatlhwa, ga e ya lekana mo batsofeng ba ba tlhokang tlhokomelo ya bongaka.

Go ya ka thulaganyo ya puso e tshwanetseng go nna ka teng, o tshwanetse go nna mo dingwageng tsa sixty-five kgotsa go feta. O tshwanetse go nna moagi wa Aforika, o tshwanetse go dira kopo ya semmuso, o nna le ID ya semmuso o ya kwa kgotla kgotsa ofising e gaufi. O ba itsisi gore o batla go dira kopo ya pension-e ya botsofe jaaka ditokomane tse di tlhokegang, o tlatse foromo ya kopo mme go tla dirwa tshekatsheko go netefatsa dingwaga le bonnete jwa gago. Fa kopo e amogetswe o tla abelwa nomoro ya pension-e, mme o tla simolola go amogela madi kgwedi le kgwedi.

E tlhomamisa gore mogolo o na le tlhokomelo e e rileng, e naya batlhokomedi boikhutso jwa maikutlo le madi. E tsaya karolo mo ditšheleteng tsa lelapa, mo teng ga tiro e ntle pension-e tswelela e le bo tlase e sa kwala morwalo o feletseng. Madi a kwa tlase, batlhokomedi ba sa leba kwa go bona ditlamelo. Fa mogolo a sa kgone go laola madi a gagwe pension-e ga e thuse thata.

Motho o simolola go amogela pension-e ya puso mo dingwageng di le masome a thataro, kgotsa masome a thataro tlhano. Ke ka ntlha ya gore ke dingwaga tse di amanang le botsofe jwa semmuso, botshelo bo bontsi bo okame ke tiro go fitlha mo dingwageng tseo, mme go tsamaelana le maemo a botshelo.